Maleme ao ke a tsebang ke seXhosa, seZulu, Afrikaans le Setswana. Mme ka bone ha ona, ke ithutile ho tswa televisheneng ka ha ke ne ke shebella mananeo ao a kenyelletsang dipuo tsena. Hape ke ithutile ona sekolong ho tswa ho metswalle ya ka e neng e bua maleme ana ka ho fapana. Le hane ke nka maeto ke ya dibakeng tse fapafapaneng, ke ne ke kopana le batho ba buang maleme ana mme ke ba ruta leleme la ka la sesotho bona ba nruta maleme a bona.

Mokgwa oo ke fumanang ditaba tsa sebaka sa heso, ke ka dikoranta tseo re di fumanang ka mora beke tse pedi ho isa kgweding. Hape ke fumana ditaba ho tswa mananehong a ditaba a tswang radio-ong. Mokgwa ona ke nahana ke ona mokgwa o motle hobane o bua ditaba tse phethahetseng ka leleme le utlwahalang, le ananelang batho ba dilemo kaofela, ba baholo le ba banyane.

Tjhelete e nka e behang kgwedi le kgwedi ekaba makgolo a mabedi a diranta, two hundred hore ke kgone ho fumana ditaba tse felletseng. Mokgwa e nka patalang ka ona, ke wa ho patala ka letsoho hobaneng ha motho a patala ka tsela tse ding ho ka etsahala hore ho be le batho ba batlang ho nscam-a.

Ke thusa bana ho nka dinepe ho tswa internet-eng, ebe ke a di-print-a hore e tle ebe dipampiri tse tshwarehang. Ebe dinepe tseo di bonahala hona moo.

Ho na le meetlo ya mmino e itshetlehileng ho tsheiseng batho, hona le meetlo ya mmino e itshetlehileng tabeng tsa marato, ho na le meetlo ya mmino e itshetlehileng ho thuto kapa ho bapatsa hohong. Hona le e meng e itshetlehileng ho ditaba tsa selehae tse tshwanang le tlhekefetso ya basadi le bana, mohlala.

Ho bohlokwa ho rona hore re bontshe neo ya rona mona hae hore ba tlang ka mora rona, ba tle ba be le tsebo. Ebile le bona ba siele ba tlang ka mora bona neo eo.

Nka ba eletsa ka hoba bontsha melemo ya ho patala ka tsela ena hobane ba tlabe ba boloka nako, ba boloka le tjhelete ya bona. Hape ba tla be ba boloka le hore ba tshware tjhelete ka letsoho ho qoba boshodu kapa haebe hona le batho ba batlang ho ba nka poho.

Nna le motho ya sebedisang data re tlo tlameile re dule fatshe. Re dumellane ka tefo e re tla e etsa bobedi hore re kgone ho patala data re le babedi.

Batho ba etsang dipale tsena ka kwano ka Afrika Borwa, ba ka di isa mose ho mawatle ka internet-e. Ka ho bula maqephe a kenyeletsang batho ba ka ntle kapa a ananelang batho ba ka ntle ho mose mawatle hore ba tle ba kgone ho shebella, ho ithuta ka tsona le hore ba fetolele maleme ho a mose ho mawatle. Hore batho ba tle ba be le kutlwisiso e felletseng hore na dipale tseo re fanang ka tsona di bua ka eng?

Malome, monate wa di-App tsena ke hore o kgona ho bona hore na di-parcel-e tsa hao kapa dijo tsa hao tseo onong o di rekile di tlo nka nako e kae ho fihla ho wena kapa di hole bo bokae? Haeba o soka o reka, o kgona ho lekanya ditheko mme o kgethe theko e tshwanetseng wena.

Ke ikutlwa ke se hantle hobane ke patetse tjhelete e ne ke sa lebella le hore ba ka e batla. Empa ha ke a fumana ditshebeletso tse ntshwanetseng.

Metjha e fapafapaneng ya ditaba ho kenyelletsa le ho sheba mohala wa thekeng ho thusa haholo hobaneng haebe ke, ho na le tse nfositseng. Mohlala thelevisheneng, ke kgona ho sheba founung kapa mohaleng wa thekeng hore na ho etsahetseng hora e fetileng.